Ha polasi e entse tjhelete e ngata re sebetsa le baahi mmoho ba mmalwa be re ba lefa ho honyenyana le dijo tse leng teng kapa re hira di metjhini-re ha nakwana nna ho tswella pele ka mosito wa rona. Ho tloha moo re sebedisa tse ding tsa dithepa tse dinyenyane ho kotula hore re kgone ho tswella pele ka mosebetsi.

Re dula re netefatsa hore mobu wa rona o boemong bo hantle re sebedisa metsi hantle ho hodisa dijalo ho dikokonyana tse di jang dijalo re sebedisa moo moriana o di thibelang hore di se ke tsa senya. Re dula re netefatsa hore dijalo tsa rona di ntle ebile di ya rateha ho thabisa bareki ba rona ebile re aha sekgotsi se setle le bona.

E ka nna ya ba ho lerotho moo ba sebetsang kapa ba ka kula ba kudiswa ke mafu a mang a hlaselang dikgomo ho ka etsahala ba iphumane se ba lemetse ha ba ntse ba sebedisa di metjhini-re hoya ka nna ke nahana rapolasi o tlameha ho ba rutisa ho sebedisa hantle di metjhini hore a netefatse di metjhini hore di dula di le boemong bo hantle hore ba ka di sebedisa a ba fe le diaparo tse tla ba thibela tse tla ba thusa ho ba ntse ba sebetsa hore ba se ke ba kenwa ke mafu ao a tswang dikgomong.

Ho ya ka pono ya ka, ke nahana hore dinawa tse makotikoting di ya thusa haholo dinawa tse makotikoting di kgona ho dula di jara kapo dilemo ntle le hore di senyehe di tlase ntse di phehilwe. Ho etsang hore dintho di be bobebe Ba tseba hohle? Jwaloka ha ho sena, motlakase o kgona ho di reka, o bo di bula, e be le ja ka borotho ntle le hore le phehe kapa le sebedise motlakase. Di thusa le ho fana ka dimatlafatsi mmeleng ya rona ho ho thusa hore mmele ya rona e dule le boemong bo hantle. Ntle le hore re kule ha re ja dinawa tse dutseng makolokoting.

Dumelang ya buwang ke Buhle Lekgwaba Ke letsetsa mabapi le naha e ntseng e emetse banga ba yona ebile se le sebaka ke letsa ke tswa motseng wa One. Twenty five na le di extension two ke ne ke kopa le mphe dintlha kaofela hore ke tlo etsa jwang ho tswella pele ka ho e reka ke ne ke ka kopa le mphe di tlhahiso leseding mabapi le boemo ba yona ka thabela hape ho tseba banga ba yona le boholo ba yona. Ke lebohile.

Ee, hona ke nnete ke nnete hore tshebediso e fetelletseng ya marangrang e baka tshitiso ho batjha. Batjha ba kajeno ha ba sebedise marangrang. Ho ithuta ntho tse hantle kapo tse nepahetseng e se e sebedisetswa dintho tse sa lokang le ntho tse fosahetseng. Hape, boholo ba dintho tse ba di bonang moo ha se dinnete ebile boholo ba batjha ha ba ikemisetsa ho ameha matla naneong a temo hobane bongata bo nyenyefatsa temo ba nkela fatshe. Sena se bakwa le ke hore ba hloka tsebo e ngata ka tsa temo ke ka hoo ba sa ikamahanyang mananeong a temo.

Tsena ne ke tla rata ho di lebisa ho lona. Borapolasi kaofela le tshwanela ho dula le enta diphoofolo nakwana le nakwana ka diente ho thibela mafu a fapa fapaneng ho diphoofolo le tshwanela ho netefatsa hore diphoofolo tsa lona di ja dijo tse nang le dimatlafatsi hore di se ke tsa fokola. Dulang lefa diphoofolo metsi haebane ho na le diphoofolo tse kulang o tshwanela ho di tlosa ka hara tse ding o di se nqe nngwe hore di se ke tsa tshwaetsa tse ding. Le lokela ho fa basebetsi ba lona tsebo kapa thuto ka diphoofolo. Ba dule ba tseba hore ha diphoofolo di kula ba tshwanela ho etsa jwang.

Dumelang borapolasi ka labobedi re tlo ba le mmaraka wa kotulo wa setjhaba polasing ya rona. Nka thabela hore le kopane le rona le tlo rekisa dihlahiswa tsa lona tse ntjha ka ha toba bareki. Re tlo fana ka monyetla o motle wa hore re ikopanye le setjhaba hore le rekisitse kotulo tsa lona. Na le ka rata ho kenya letsoho?

Ho ya ka moo ke tsebang ka teng cotton ke fibre-a ya tlhaho e tswang semelleng sa cotton ebile e bobebe haholo e sebediswa ho bo diphahlo dithaole le ha di-locarno le diloopo tsa betere. Boya bona bo fumaneha ho diphoofolo jwalo ka dinku le dimmutlanyana. Yona e tenya e mofuthu hape e sebediswa ho diphahlo tse kang di jase dikatiba le diphahlo tse mofuthu cotton ho e ngwe hape ebile e boreledi. Boya bona bo bobebe ebile boya futhumala ebile diphahlo tsa teng ha di ntle.

Nka ba laela hore ba ye ho dimmaraka tsa beke le beke bo dipolasing. Mo dihwai di rekisang dijalo tse ntjha ebile tse monate ebile nako ya sejwalejwale ya theknoloji ba ka ikamanya le bareki ba rekisang ditholwana le meroho ya bona ho marangrang ebile bongata bo na le dikhalendara tse bontshang hore ditholwana le meroho e itseng e tlo ba teng ka nako e feng.

Malome o tlameha ho ya batla thuso ho batho ba molao hore ba kgone ho eletsa mabapi le taba tsa lefatshe leo. Ho batleha o fumane bo ramolao haebane o se na lekeno ho na le bo ramolao ba sa patadise teng. Ntle le moo o etse dipatlisiso ho baetapele kapa baahi mmoho kapa ho baholo ba mona setjhabeng ha mmoho le baahisane ho fumana tataiso le tshehetso. Ha o qetile o bokelle ditokomane tsa hao kaofela tsa bohlokwa tsa lefatshe leo.

Ba tlameha ho netefatsa hore ba fana ka diatlana di-mask le dikgalase tsa tshireletso ho be le dikwetliso ho tsa thepa ya temo kapa seo ba sebetsang ka sona ba phete ba hlahlobe polasi mabapi le dikotsi tsa hlaho tse ka hlahang neng kapa neng ba netefatse hore di-machinery di boemong bo hantle Hore basebetsi ba ka di sebedisa ba dule ba ena le sitsi sa thuso ya pele.

Dumela mookamedi ne nka rata ho buwa le wena mabapi le poleke ya rona ya ho robala ke ngongorehile haholo ka polokeho ya ka hammoho le basebetsi mmoho. Mathata ke hore kganya ya rona mona ha e bonahale hantle ebile ha e boemong bo hantle le tshenyeho ya sebopeho le yona e se rata ho tsofalanyana ke ya tshepa ho bohlokwa ho netefatsa hore maemo a rona a bophelo a hantle. Ka kopo ke ne ke kopa feela kopano hore re tlo buisana ka ditharollo tse ka kgonang ho thusa kapo re kgone ho bona hore re etsa jwang. Ho tswela pele nka thabela ho utlwa ho wena.

Malome wa tseba ke ka etsa tjhelete e ngata jwang ka difariki tsena tsa hao? O ka fumana lekeno le letle hampe. Ka ho rekisa difariki tsena na re ka rekisa difariki bo rapolasi ba bang kapa re fumane metjhini e selakgeng nama re be re selakga nama e be se ntse re rekisa ho dishopo tse kgolo tse rekisang nama. Manyoro a difariki le ona a na le dimatlafatsi ao a sebedisa mobung mo jadileng a hodisa meroho e be metle ebile ya le ona re ka wa rekisa ke tlile ka leano le letle la hore re tlo mmaraka ho marangrang ke moo re tlo fumanang bareki ba rona teng.

Ho ya ka nna kapa ho ya ka pono ya ka jwalo ka ha ho se molaong ho hira bana ba ka tlasa dilemo ha e ne e le nna rapolasi ne nka batla ho hira baahi ba seng ba leng dilemong tse ba lokelang hore ba ka sebetsa ba ilo sebetsa ha nakwana. Tabeng ya bana ba futsanehileng ne ke tlo ba kgothaletsa hore ba ye sekolong ka ho sekolo kapa thuto se le bohlokwa ho tloha moo ke bule lenaneo la ho matsatsing e seng a be beke kapo ba na le nako ke be ke ba lefa ka dijo kapa dikgoho le lebese. Ke batla le batshehetse ba ka thusang malapeng ha ba lefa ka dijo tse lekaneng.